Imizwa engake ngaba nayo uma kuza kwezemidlalo esikoleni, umuzwa wokujabula nomuzwa wokucasuka. Umuzwa wokujabula wenzeka ngalenkathi ngibona ukuthi mina nabangani bami noma nabantu esihambisana nabo, siyaphumelela. Kodwa umuzwa wokucasuka ngiba nawo uma ngabe sengibona ukuthi leli elinye iqembu lisihambela phambili futhi alikho ukuphathana kahle.

Yebo, kukhona. Yilapho ngangilahlekelwe khona abazali. Umdlalo owangisiza kakhulu ukuthi ngibhekane nalesi simo kwakuwumdlalo wokugijima. Ngiyazi ukuthi ukugijima, kwesinye isikhathi, akuthathwa njengomdlalo kodwa iwona umdlalo. Kwangisiza kakhulu ngoba njalo uma ngigijima ngangizizwa engathi konke lobuhlungu engibuzwayo ngaphakathi buyaphela kimi busale.

Ngingathi akaqale adlale imidlalo lena edinga amaqembu amancane. Angaqale adlale lemidlalo edinga amaqembu amakhulu mhlambe lokho kuyokwenza ukuthi angakwazi ukubhekana nesimo kanti uma eqala ngalemdlalo edinga amaqembu amancane, yilapho ayofunda khona ukuthi akwazi ukuzithemba nokusebenzisana nethimba.

Into ebalulekile okumele bayazi ukuthi kubalulekile ukuhlukanisa izinto ngesikhathi. Kubalulekile ukuthi imfundo ihlezi ihamba phambili ngaso sonke isikhathi. Uma sekuyisikhathi sokuya esikoleni ubhekana nezifundo zakho, kumele baye esikoleni babhekane nezifundo zabo. Futhi njalo uma bebuya esikoleni, baqale benze umsebenzi wesikole ngaphambi kokuba balandele ngezemidlalo. Ezemidlalo, ngaso sonke isikhathi, kumele zibe semuva.

Indima uhulumeni angayidlala ukuthi azame kulo lonke ilokishi elikhona noma izindawo ezikhona zasemakhaya, ukuthi indawo nendawo ibe nehholo lapho intsha ezokwazi ukuzijabulisa khona yenze ezemidlalo. Kube nemishini eyahlukahlukene, kube nezinto futhi zokudlala ezahlukahlukene ezizosiza bonke abantu abasha ukuthi bachithe isizungu. Kodwa phela asisho ukuthi kube yibo bodwa, nabadala nabo abafisayo ukuyodlala nabo basengakwazi ukuyodlala.

Ngicabanga ukuthi zidlala indima enkulu ngoba ngale nkathi umuntu ephumelela kakhulu, ebona abantu bemjabulela futhi belokhu bemsekela, lokho kwenza ukuthi naye azethembe futhi abone ukuthi into ayenzayo inemiphumela emihle futhi iwugqozi kwabanye abantu.

Umdlali webhola engimthanda kakhulu u-Itumeleng Khune. Into eyenza ukuthi ngimthande kakhulu ukuthi, ngaso sonke isikhathi uma lidlala iqembu lakhe noma ngabe sekunzima kanjani, wenza ngokusemandleni akhe ukuthi akavumi leli elinye iqembu liphumelele okanye lifake amabhola kunethi le abasuke beyisebenzisa kwezemidlalo. Ngimthandela nje ukuthi uyazinikela futhi ukhipha wonke amandla akhe anawo.

Cha, azenzi ngokwanele ngoba izikole eziningi, isikhathi esiningi zivamise ukuthi bakhuthaze kakhulu imidlalo yabafana futhi balekelele kakhulu imidlalo yabafana. Imidlalo yamantombazane kuvamise ukuba umdlalo owodwa vo, okubizwa ngokuthi inethibholi. Zonke izikole zivamise ukwenza kanjalo, ngakho-ke abakhuthazi ngokwanele amantombazane ukuthi akwazi nawo ukudlala imidlalo

Kubalulekile ngoba kuzobagcina besendaweni eyodwa futhi bephephile. Nangaphandle kwalokho kuzobasiza ukuthi bakwazi ukuvocavoca imizimba yabo, bahlale benemizimba emihle futhi engaguli kalula, engatholwa nje izifo ezikhona. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuba nezemidlalo ezindaweni zasemakithi.

Amageyimu aku-inthanethi angiboni kungamageyimu alungile ukuthi angadlalwa abafundi ngoba isikhathi esiningi lamageyimu, kukhona abantu abalungile kuwona futhi anomthelela omubi ezinganeni. Izingane zigcina sezingakwazi ukubeka phansi umakhalekhukhwini, zifuna njalo ukugxila kulomakhalekhukhwini, zenze le midlalo. Okuyinto futhi leyo ezobulala amehlo abo, ukuhamba kwesikhathi.